Owona mdlalo endiwuthandayo ngumdlalo weqakamba kwaye umdlali ondimthandayo nguMichael. Ndiyamthanda ngenxa yokuba uyazimisela, uyayiqonda kakuhle imidlalo kwaye uhlala enomoya wokusebenzisana neqela. Udlala kakuhle phantsi koxinzelelo kwaye uyakwazi ukufumana amanqaku abalulekileyo xa iqela lidinga uncedo.

Ndiza kukhetha iPlayStation kuba ilungele kakhulu imidlalo yeevidiyo enomgangatho ophezulu. Inemidlalo eminintsi eyilelwe abantwana abakwelo nqanaba lobudala kwaye inomgangatho ophezulu womfanekiso nomsindo. Ngaphezu koko iPlayStation ayinazo izinto ezininzi ezinokuphazamisa njengendlela ifowuni inokuba nayo, njengemiyalezo, iinethiwekhi zokunxibelelana, kunye nezinye izinto ezingafanelekanga.

Ndiyalithanda iqela lebhola ekhatywayo elithile kuba lidlala kakuhle kakhulu kwaye linabadlali abanetalente enkulu. Iqela lam liba nebhongo elikhulu xa liphumelela kwaye ndiyalithanda indlela abadlali balo abazinikeleyo ngayo. Ngaphezu koko ndilithanda kuba ndandihlala ndilibukela nentsapho yam, ngoko lithwele imvakalelo enkulu kum.

Enye yezinto endizithanda kakhulu zokuzonwabisa ngaphandle kukunyuka iintaba. Ndiyakuthanda ukuba kundinceda ndixhumane nendalo, ndiphumle kwaye ndisebenzise umzimba wam. Ndikhumbula ixesha elinye elikhethekileyo xa ndandinyuka iintaba kunye nabahlobo bam, imozulu yayingummangaliso kwaye sabona iimbono ezintle zeentlango.

Impumelelo yeqela lombhoxo laseMzantsi Afrika, iSpringboks, kwitumente yehlabathi yombhoxo yenza wonke umZulu, umXhosa, kunye nabo bonke abantu baseMzantsi Afrika bazive benelisekile. Ukuphumelela kwabo okwesine kuthetha ukuba bangamaqhawe ehlabathini lonke. Le mpumelelo ikhuthaza ulutsha lwethu kuba ibonisa ukuba akukho nto engenakwenzeka. Ukuba unamaphupha, uyasebenza nzima kwaye uyazinikela unokuphumelela naphi na emhlabeni.

Kuyinyani ke ukuba ukudlala imidlalo yeevidiyo kakhulu kunokubangela iingxaki ngakumbi kubantwana. Abanye bangafumana ukuxhalaba, ukulala kancinci, okanye bangasebenzi kakuhle esikolweni. Kodwa mna ndicinga ukuba oku kunokulawulwa. Abazali kufuneka babeke imida ecacileyo kwixesha lokudlala. Kwakhona, kufuneka kukhethwe imidlalo enomxholo olungileyo notshabalalisa.

Iqela lebhola lebhasikiti labasetyhini laseMzantsi Afrika liye lazenzela igama elihle emhlabeni jikelele ngokuphumelela kwiNdebe yeAfrika iWomen's AFCON. Olu phumelelo lubonisa ukuba abasetyhini bethu banetalente enkulu yebhola ekhatywayo. NjengoMphathiswa wezeMidlalo kukho izinto ezinintsi ezibalulekileyo ekufuneka zenziwe ukuphuhlisa lo mdlalo. Kufuneka kunyuswe uxhaso lwemali kwiiklabhu zasetyhini, kwakhiwe iziseko ezingundoqo ezifana nezikolo zebhola, kwaye kuqinisekiswe ukuba kukho uqeqesho olusemgangathweni kubadlali abatsha.

Ezemidlalo zidlala indima ebalulekileyo ekukhuseleni ulutsha kulwaphulomthetho. Xa ke ulutsha luxakekile kwimidlalo lube lwathintelwa ekubandakanyekeni kwiimeko ezingalunganga ezifana nokusebenzisa iziyobisi okanye ukungena kumaqela oonqevu. Imidlalo ikwakha isimo sengqondo esihle, ukufunda intlonipho, ukusebenzisana neqela nokuzimisela ukufezekisa iinjongo.

Iqela lebhola endilithandayo yiqela labadlali basekhaya. Ndilithanda kuba badlala ngokuzimisela kwaye bayakwazi ukusebenza njengendawo enye. Into endingathanda bayenze ukuze baqhube kakuhle kukuba baphucule uqeqesho lwabo, babe neengcali zokufundisa umdlalo, baze bafumane amathuba okudlala imidlalo emininzi yokhuphiswano.